Swa tipolotiki ta ndzindzakhombo wa vutomi leti vanhu va tekaku ti nga ri ki nawini u kuma leswaku u hakela mali kambe va ku tshembisa ku ri va ta ku xavela bokisi ra mufi va tlhela va ku nyika mali kambe loko ku fika nkarhi wa ku u ya lahla munhu u kuma leswaku bokisi a hi rona leri u nga ti u la va rona naswona mali leyi va nga ta ku nyika yi nga fikeleli eka leyi va nge ta u ta kuma yona u kuma yitsongo van'wani va nga fiki no fika eka nkosi wa kona va va va tsutsuma na mali ya wena ku va ku hakelela tipholisi mahala.

Vanhu lava va lombaka mali ebank hambiloko va nga swi koti ku ya hakela ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga ha lombi mali ebank loko va tiva leswaku va ta tsandeka ku hakela mali leyi va yi lombeke naswona lexi va nga ta xi endla leswaku va sivela ku lomba mali va nga endla swibindzwana va hlengeleta mali leswaku loko ku fika nkarhi lowu va pfumalaka va ta hleketa mali leyi va nga yi veka ka naswona va nga swi kota ku veka mali yeleyo ebank leswaku yi ta va na ntswalo ku loko va yi kuma va yi kuma yi hlaye nyana.

Ndzi nga kuma ntirho leswaku ndzi ta kota ku hakela mali leyi va ndzi lombeke ebank loko ku ve mali yeleyo ndzi fanele ndzi hakela n'hweti na n'hweti ndzi ta endla leswaku loko no kuma yo hlaya nyana yo hundza leyi ndzi fanekele ndzi hakela hi n'hweti ndzi hakelela mahlweni leswaku loko karhi wu fika wa ku hakela mali hinkwayo ndzi va ndzi hakerile mali ya vona naswona ndzi ta endla leswaku va kota ku ndzi lomba yin'wana loko ndzi hakela mali leyi hinkwayo ku nga se fika siku leri va ri vekiweke.

U fanele ku tisa xitetimende xa bangi xa tin'hweti tinharhu leti hundzeke u fanele ku tisa maphepha ya le ntirhweni va ta kambela leswaku wa fikelela ku lomba mali xana matimu ya xikweleti leswaku va ta vona ku ri i a wu hakelisa njhani tibange letin'wana naswona u nga kota ku hakela loko vo ku lomba.

Ku va swibalo swa mina swa le bangi swi ri henhla ku nga va ku ri ku ndzi rhumela mali hi ku tirhisa hakelo hi xihatla ro sungula ku nga va ku ri swona naswona loko munhu a rhumela mali eka tiko xihandle yi durha ku tlula loko u rhumela mali etikweni ra wena ku nga va ku ri xivangelo xin'wani xa swona ndzi ehleketa leswaku xin'wana xa kona ku nga va ku ri ku mali leyi ndzi nga yi hakela yi tele swinene.

Maphepha ya ndhawu ya laha u tshamaka kona u fanele ku va na pasi phasipoto kumbe maphepha ya ku chayela maphepha ya laha u tirhaka kona ku ya hi bangi leyi u lavaka akhawunti kona.

Tinomboro ta bangi akhawunti leti tirhaku vito leri nga le ka bank akhawunti na password leyi yi nga ta ka yi nga tiviwi hi munhu kambe yi tiviwa hi wena ntsena na tinomboro ta wena ta riqingho kumbe email u fanele u xuta xithombe xa pasi kumbe ID ya wena.

Munhu loyi a nga xaxametiwaka tanihi muvuyeriwa eka pholisi ya ndzindzakhombo wa vutomi naswona hikokwalaho ka yini swi ri swa ku.

Mhaka yo tirhisa ti-app to banka yi endla leswaku loko munhu a lava ku cheleriwa mali swi olova swinene loko munhu a lava ku hakela swikweleti swi olova swinene loko munhu alava ku xava mpahla ya le handle swi olova swinene hikuva u va u nga yi ebangi ku hakela mali yeleyo naswona swi endla leswaku munhu a kota ku lomba mali a tshame ekaya a nga lombi a ri ebank.

Swi ndzi endla ndzi titwa ndzi ri kahle naswona ndzi nga vi na vulelo hikuva loko u ya etihofisini ku ya lava mpfuneto u fanele u khoma layini naswona swi teka nkarhi leswaku va ku pfuna kambe loko u tirhisa bangi e tiselulafoni a wu fole layeni naswona u hatla u pfuneka hi xihatla kambe swo lava u va u ri na data leswaku u ta pfuneka.

Mali ya tiselulafoni yi vuyerisa vanhu va le makaya hikuva va ha kota ku chela mali kumbe ku cheleteriwa mali va karhi va tirhisa selulafoni va nga yi ebangi leswi swi endla leswaku va va na nkarhi wa ku wisa hikuva loko munhu a ya ebank u fanele a kuma mali leswaku a ta ya kona naswona u ya e bank u fanele ku khoma layeni leswi swi dyaka nkarhi kambe loko u tirhisa mali ya tiselulafoni a swi dyi karhi.

Switoko ku xava vun'winyi bya xiave eka khampani leyi nga na ku koteka ku kula ka mali kumbe vanhu hi voxe swiboho ku lomba mali eka mfumo kumbe nhlangano wo cincanisa swa nkarhi na nkarhi wo tsakela ku hakela na ku tlheriseriwa ka mali ya murhangeri hi vutswatsi tihakelo ta lembe na lembe i xa makiwa xa timali lexi nyikaka nkarhi na nkarhi wa muholo hi ntolovelo lowu tirhisiwaka swa ku pulana ku huma peceni.

Xikongomelo xa UIF i ku vanhu lava va pfumalaka mintirho va kota ku pfuneka hi mali leyi eka leswi va lavaka ku swi endla ku fana na ku lavalavana na mintirho eka tindhawu ta le kusuhi na tele kule laha va nga ta kota ku tirhisa mali leyi ku famba hi yona loko va lavalavana na mintirho naswona maphephaphepha lama ma nga ta laviwa lawa lavaka ku ri u hakela ku va u va na wona va nga kota ku tirhisa yona mali leyi leswi swi ta pfuna vanhu lava pfumalaka mitirho leswaku va ya emahlweni va karhi va lavalavana na mintirho laha va nga ta fika va kota ku yi kuma hikuva mali leyi yi va pfuna eka swo tala swa mintirho na ku apulaya mitirho.

Ndzindzakhombo wa pfuna eka ndyangu loko va hlanganile na nghozi ya movha wu pfuna loko movha wa vona wu onhakile va swi kota ku wu lunghiza loko movha wa vona wu nga ha koti ku lunghiseka va swi kota ku kuma wun'wana ndzindzakhombo wa pfuna loko vanhu lava a va ri emovheni va vavisekile va kota ku kuma mali ya le gondzweni leyi va ka kona hi wona ndzindzakhombo lowu.

Ti-stokvels ti nga pfuna vanhu lava nga na mikhuva yo biha yo tirhisa mali ku hlayisa mali ya tiholideyi ta khisimusi hikuva ti-stokvels ti hambanini ku na to hlayisa mali tin'wana i to xava swakudya swa tiholideyi leti nga kona elembeni leswi nga ta endla leswaku ku va na swakudya swo tala ku tlula mpimo leswi nga ta va swi sarile eka tiholideyi leti va ka kona lembe hikwaro naswona loko munhu a nga swi koti ku hlayisa swakudya ku va ku ri na swakudya leswi nga ta va swi kumeka eka ti-stokvels letiwani lembe leri ra tiholideyi ti nga tala.

Ndzi nga va byela leswaku va nga swi kota ku kuma mali ya vona eka riqingho ra mali leswi swi nga ta endla leswaku loko va kumile mali leyi va nga kota ku rhuma munhu a ya va landzela yona evhengeleni laha va tekaka mali ya riqingho leyi va ka yi hoxiweke kona naswona ku va va teka mali leyi swi na vuhlayiseki lebyikulu hikuva loko va famba hi voxe va ka va nga ha koti nchumu ebangini va nga tikuma va tekeriwile mali leyi kambe loko va rhuma munhu ntsanana eka vona loyi a ha kotaka ku famba mali yi ta fika yi hlayisekile eka vona naswona yi helerile.

Ku hlayisa mali hi ku hlangana swi vula leswaku vanhu va ntlawa va hlangana va hlayisa mali leyi va nga ta lava ku yi tirhisa malembe lama taka kumbe nkarhi lowu va nga ta lava ku pfuniwa va ta teka mali ya kona ku hlanganisa mali u ri wexe swi vula leswaku wena hi vun'winyi wa kota ku hlayisa mali ya wena hi wexe naswona u fanele ku tiva leswaku u nga yi hlayisa njhani hi wexe loko u yi hlayisa hi wexe wa kota ku kuma mali yo tala kambe loko u hlayisa na van'wani ma kota ku kuma mali kambe yi ta va yi nga fani na leyi u nga ta yi hlayisa hi wexe.

Ndzi ehleketa leswaku loko ndzi nga ha swi koti ku hakela khadi ra mina ra swikweleti swi nga endla leswaku ku na munhu loyi a hakelaka swikweleti swa mina loyi a nga swi tiviku leswaku u hakela swikweleti swa mina naswona swin'wani swa kona swi nga endla leswaku khadi ra mina ra swikweleti a ra ha tirhi ndzi fanele ku ya endla rin'wana leswaku ndzi ta hakela swikweleti swa mina.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva loko va ya ebangi va ya hola va nga kumeka vana na vanhu lava va teka yelanaka vanhu lavakulu kumbe lava ntsanana mali leswi nga ta endla leswaku va vuya va nga ri na mali loko vo ya bangi kambe loko mali yi nghena etinkingheni ta vona swi endla leswaku mali ya vona yi va yi hlayisekile naswona va nga ha rhuma munhu loyi a nga tlhariha leswaku a va landzela yona leyi va nga ta kuma yi ri kahle naswona yi nga yiviwa banga kumbe yi helerile.

Loko munhu a hoxa mali hi ti-app swi endla leswaku makhamba lama ma nga le madorobeni ma nga koti ku yi kuma hikuva u ta va a endle mali hi ku tirhisa app kambe swi nga endla loko a ya dorobeni ku ya hoxa mali yeleyo a hlangana na makhamba leswi nga ta endla leswaku ma teka mali a nga ha koti ku hoxa mali a hoxela va le kaya kumbe vanghana.

Ku va valombisi va kambela vulombe ku basa ka vona na vuswikoti byo hakela swikweleti swa vona hikuva va lava ku vona leswaku xana loko munhu loyi vo n'wi lombisa mali a nga kota ku yi hakela naswona a nga yi kela hi nkarhi na naswona u tshame a hakela laha a lombeke kona mali hi ku hetiseka.

Endlelo leri i endlelo ra kahle hikuva loko n'wana a nga ha koti ku hakela kumbe a heleriwe hi ntirho lowu a hakela hi wona mali leyi va nga n'wi lombelaka yo ya exikolweni xa yunivhesiti mutswari loyi a nga lombelaka n'wana wa yena a nga kota ku n'wi hakelela a n'wi hetisela hikuva loko o ka a nga hakeli swi nga endla leswaku n'wana wa vona a nga graduate exikolweni xexo loko a kolota mali ya bangi.

Swi tisa nhluvuko wa kahle ematikoxikaya hikuva ematikoxikaya vakhegula kumbe vanhu lavatsongo va tekeriwa mali loko va folela mali ya vona leswi endlaka leswaku loko va fika ekaya va pfumala mali ya ku xava swakudya kambe loko mali va hola hi tibangi va nga kota ku xava swakudya naswona mali leyi va nga kota ku yi tirhisa eka swin'wana na swin'wana leswi va pimile seleke ku swi tirhisa hi yona.

Ndzi nga ya ndzi ya lomba mali hikuva xiyimo lexi ndzi nga le eka xona i xiyimo xa le xikarhi ka vutomi ni ku hanya leswi vulaka leswaku ndzi nga lomba mali leswaku ndzi ta kota ku hanya hikuva loko munhu a hanya ka ha ri na swo tala leswi a faneleke ku swi endla naswona loko u lomba mali ka machonisi a swi vuli leswaku u nge koti ku yi hakela loko wa ha hanya kambe loko wo ti dlaya ku hava lexi xi nga ta ku pfuna fona hikuva u ta va u tidlayela swi leswi swi nga ri ku swona naswona u nga ta kota ku swi herisa.

Loko u lombi mali e bank ya Capitec, Standard bank kumbe FNB va ku pimela tin'hweti ku ya hi ku mali leyi u yi lombeke yi nga teka tinhweti tingani naswona tin'hweti leti ti endla malembe mangani bangi leyi naswona loko u hakela mali hi tin'hweti teto u ta yi hakela hinkwayo xana tin'hweti leti va ku pimela eka tona ku nga va ta tsevu kumbe ta khumembirhi.

Vukorhokeri bya ku lomba mali lebyi byi tshembekeke i bya tibangi ta ka Capitec hikuva loko u lomba mali ku ya hi ntirho lowu u wu tirhaka va swi kota ku ku lomba mali yo hlaya nyana naswona va ku pimela tin'hweti kumbe malembe lama va nga ta vona leswaku loko u hakela mali leyi hi swi ntsanana u nga kota ku yi hakela hinkwayo hambi swi ku tikela swa ntirho kambe u nga kota ku yi hakela u yi heta hi malembe kumbe tin'hweti to karhi.